Yitya kakuhle ukutya okuneziqhamo, imifuno neenkozo ezipheleleyo. Kunokukunika amandla angakumbi ukuze ukuncede ukwazi ukulawula uxinzeleko, ulale nangokwaneleyo.

Ubumoya buyinxalenye yokunyamekela izigulana ngendlela epheleleyo kuba bunceda abantu baqonde ukugula notshintsho. Iimbono nezenzo zokomoya zinokubonelela ngomongo apho amaxhala ngokuphathelele kukusebenza komzimba nengqondo, nokujamelana nawo avakale aze aqondwe.

Eyona nto ithi qatha engqondweni kum luloyiko, ukugula nokufa ngenxa yokuba kubonisa isifo esibonakaliswa kukwandwa kwesele okungalawulekiyo kunye nokwazi ukusasazeka kuwo wonke umzimba, ngoku futhi okuhambelana neengxaki zempilo ezinzulu kunye nomngcipheko omkhulu wokufa. Olu luvo ke lubunjwe kakhulu kukuqonda koluntu kunye nokuchazwa kweendaba ngokubanzi komhlaza njengesifo esoyikekayo.

Hlala uzolile xa kusenzeka into engxamisekileyo, ukuzola kwakho kuya kukunceda ucinge kakuhle. Uqwalasele indawo, qiniseka ukuba ikhuselekile phambi kokuba usondele kwixhoba. Biza uncedo wazise iinkonzo zokungxamiseka ngoko nangoko. Uziqhelise rhoqo, uhlaziye ubuchule bakho rhoqo ukuze uhlale uzithembile. Usebenzise ubuchule obuchanekileyo, ugxininise ekubekweni kwezandla okuchanekileyo kunye nobunzulu bokucinezela. Hlala unolwazi, uhlale unolwazi oko ngezikhokhelo ze-CPR.

Into yokuqala endinoyenza kukuphuma endlini ngokukhawuleza, ndibize iinkonzo zongxamiseko. Ndikhwaze ukuze kulumke abanye abasendlini nabamelwane. Oku ke kubeka ukhuseleko kwindawo yokuqala kwaye kuqinisekisa ukuba uncedo lufika ngokukhawuleza, kangangoko kunokwenzeka.

Yayikukuphathwa ngentlonipho, ukuqonda kunye nenkathalo yobuqu apho umboneleli wezempilo waye wathatha ixesha lokophula iingxalabo zam, wacacisa ukuxilongwa kunye nokukhetha izigqibo ngokucacileyo, kwaye kwabandakanya ukuthathwa kwezigqibo malunga nempilo yam.

Ngokokucinga kwam ke iinkqubo zokondla zesikolo zibalulekile kuba zinceda ukuphucula inyathelo elinokukhokhela kwimpilo engcono kunye nokufunda.

Urhulumente unokunikezela ngeengcebiso nangabasebenzi bezentlalo kumaxhoba okuxhatshazwa ngoxa esesibhedlela ukuze akwazi ukuthetha ngokukhululekileyo.

Ndingenza uphando noluhlu lokutshekisha amayeza. Ndisebenzise ezi bhokisi zezi pilisi ukulinganisela amayeza nemisebenzi yemihla ngemihla, nocwangcisa i-alarm ukuba nam ndimkhumbuze ngexesha lakhe lokuthatha amayeza.

Amanyathelo endingawathatha kukuzama ukwenza i-CPR kuye, bangela ukuba simgcine esaphila. Sibe sifowunela iinkonzo zongxamiseko zizokwazi umthatha zimse esibhedlela, zisindise ubomi bakhe ngexesha.

Uxinzelelo lufana nelifu elinzima elikulandelayo elikwenza uzive ulusizi udiniwe yaye ungenamandla okwenza izinto obuzithanda. Kaloku uba kudala, nto leyo enokwenza kube nzima ukwenza imisebenzi yakho eqhelekileyo njengokuchitha ixesha nabahlobo bakho okanye ukuya esikolweni. Asiyomvakalelo nje yokundandatheka kungangeentsuku ezimbalwa yaye ukuba uvakalelwa ngaloo ndlela, kubalulekile ukuba uthethe nomntu omthembayo njengomzali.

Kungenzeka isizathu sibe yimicimbi yezempilo yengqondo kulutsha olunengxalabo yezempilo enganyangekiyo enokuba yingozi kubo nakwabanye. Okanye ukuphathwa gadalala kwabantwana kunye nobundlobongela basekhaya, ukusetyenziswa kweziyobisi notywala, ubumelwane kunye nendawo akuyo, inqanaba eliphantsi lokubekwa kweliso ngabazali.

Asanda, mntanam, ndiyayiqonda imeko yakho and ke ngoku amaxesha atshintshile. Into endokuxelela yona uba uqhubekeke nezifundo zakho, umthetho uyavuma ngoku uba abantwana abakhulelweyo baqhubeke nezifundo zabo kude kufikelele ixesha lokuthi bazohamba bayobeleka. Abazali bakho ungabahlalisa phantsi, ubachazele ngemeko yakho, ubachazele nokuthi ungakwazi ukuqhubeleka ngezifundo zakho. Impazamo oyenzileyo bakwazi ukuxhasa uqhubekeke nobomi bakho.

Ndingabachazela ngomgaqonkqubo oqinileyo wesikolo obekelwe ukulawula ukungcungcuthekiswa kwabantu abakhulelweyo nobachazela ukuthi bonke abantwana abakhulelweyo banalo ilungelo nabo lokuba sesikolweni, bafunde njengawo wonke umntana esikolweni.

Into yokuqala endinoyenza kumthatha ndumfake kwigumbi lovavanyo, ndihlale naye phantsi ndithethe naye ngaphandle kokumgweba. Ndimbuze uba kwenzeke ntoni, kusenokwenzeka ukuba udlwengulwe. Ndimbuze uba kwenzeke ntoni ogqiba ndimthathe ndimenze uvavanyo lokukhulelwa.

Ndingacela inqununu yesikolo ukuba ingenelele kwaye ibize oonontlalontle ukuba beze nabo bakwazi ulungisa lo mbandela.

Abantu badla ngokuthanda iinkonzo zempilo zabucala kuba zidla ngokubonelela ngamaxesha amancinci okulinda, ukhetho olukhulu loogqirha kunye neengcali, ukufikelela kubuchwepheshe obutsha kunye nonyango, amava afanelekiyo. Kwaye ngamanye amaxesha umgangatho ophezulu wokhathalelo xa kuthelekiswa neenkqubo zempilo zikarhulumenete.

Ndicinga ukuba baziva ngolo hlobo ngoba banoloyiko ukuthi abazali bazofika baphatheke kanjani phambili, okanye le nto izoba ngathi ulahla umzali wakho.

Amanyathelo aphambili xa usenza i-CPR kukuhlola indawo, uqiniseke ukuba le ndawo ikhuselekile yaye akukho ngozi. Ubize uncedo okanye ucele omnye umntu ukuba abize uncedo. Uvule indlela yokuphefumla, unyuse intloko uze uphakamise isilevu uhlole ukuphefumla. Uphulaphule indlela aphefumla ngayo ngokubeka indlebe yakho phezu komlomo, wenze uxinzelelo lwesifuba.